Nna ke ile ka bona motho a qhalanwa ho fiwa thuso ya sepetlele, ka lebaka la hore e ne e le sepetlele sa ho lefiwa. Jwale motho enwa o ne a se na tjhelete. O ile a jwetswa hore ha ka se kgone ho fumana thuso, mme o tshwanetse ho ya sepetleleng sa ho se lefe, e leng sepetlele sa .

Motho e mong le mong o na le toka ya ho kgetha se a ka se etsang ka mmele wa hae. Ha e le hore tumelo ya hao ha e dumele hore o ye clinic-ing ya ho rera lelapa ho ntso holokile, nna ha ke hanane le wena.

Ke lebohela keletso ya hao ka mekgwa e fapaneng ya thibela pelei. Jwale ka se ke o hlaloseditse hore ke motho ya senang nako ka he ke sebetsa. Na wena o ka nkeletsa hore ke sebedise pele sethibela pelei sefe ho ya ka mokgwa o ke phelang ka teng.

Eya, e bohlokwa ka he e thusa hore o kgone ho bona maemo a bophelo ba hao haele hore ho na le malwetse, o kgone hore o wa bone nako e sale teng a seka fihla se a ho makatsa.

Ha o sa nwe meriana wa hao ka mehla o etsa hore hobe thata hore o fole ebile ka nako e nngwe o beha le bophelo ba hao kotsing ka he ho ba thata hore moriana o kgone ho fenya bolwetsi.

Ke kile ka fumana kotsi hara mpa ya bosiu, ke ile ka ba le bothata ba ho fumana thuso ka pele pele ka hee clinic e ne e kwetse bosiu. Ke ile ka tlameha hore ke isiwe sepetlele se seleng haufi le sona se holenyana, sena se ile sa etsa hore ke be le mathata a ho fola ka he ke ile a nka nako hore ke fumane thuso. Jwale sepetlele se tla re thusa ka hore ha e butse dihora tse mashome a mabedi le metso e mene batho ba hlokang thuso hara mpa ya bosiu kapa ka masa ba tla thuseha le ntho e nngwe batho ha ba sa tlameha hore ba dule ba tletse di-clinic-ng ka he clinic e dula e butswe.

Motho a le kotsing, mme a ka hlokofala neng kapa neng ekaba ha motho enwa a ka hlokofala le tla kgona ho kgutlisa bophelo ba hae na? E le hore di-ambulance di ile kae ha o re ha diyo? Ke kopa hore o etse moralo hore ambulance e fihle ka nako mona.

Nna ke nahana hore ho ka iwa mabaleng a dipapadi le moo ho rekiswang jwala ka hobane ke mo o tla fumanang banna ka bongata ebile ke bona okare ha banna ba le mo ba iketlile ebile ba ka kgona ho botsa dipotso tse ba tshabang ho di botsa ha hona le batho ba bomme.

Tjhe, mesebetsing ena ha hona mananeo a lekaneng a reretsweng bontate. Nakong e ngata ho buuwa ka tjhelete le ka mosebetsi. Ha ho ke ho ho ba le nako ya hore ho ka bua ka ntho e nngwe ka ntle haholo.

Nka tjho ke re eya le nketse ebile ha la e nkela ka hobane ho sana le batho ba eleng hore ba sa ntsane ba ya lebollong thabeng ebile ho na le batho ba eleng hore ba ya lebollong sepetleleng. Ke ka moo ke reng ha ya e nkela sebaka, ebile e nketse sebaka.

Mathata a mangata ke ha ho fumanwe kotsi ya koloi ka lebaka la nnotahi, ho be ho latele ebile mathata a boshodu. Batho ba hloka thuso ya maphodisa .

Ntho e ka etswang ke hore bontate ba bontshuwe hlompho, le hore ba bontshwe hore ba mamelwa ha ba bua. Ka hobane ho bohlokwa ho motho wa bontate hore ha a bua a mamelwe ha ka bona hore ha a mamelwe, o wa itholela. Jwanong ha ka tlwaetswa ho bontsha hore o a mamelwa ha a bua o kgona ho bua le ha a na le mathata.

Batho ba tlamehile ho reka meriana ya bona ho barekisi ba tshepahalang. Sa bobedi ba tlamehile ba bone le hore moriana o ba o rekang o tla bola neng, kapa ka Sekgowa ba re expiry date.

Seo re ka lekang ho se etsa hore re thuse batsofe ke hore re seka ba fella pelo, ha ba ka le ama di palama tsa rona. Ka hee se le tseba hore ba se ba itsofalletse, ba na le bothata ba masapo. Jwanong, re tlamehile hore re be le pelo tse telle ha re sebedisana le bona.

Nna seo nka se etsang ke hore nka kopa ho buisana le motsamaisi, ha a seyo nka kopa dinomoro tsa hae. Ha ba re ha di yo, nka le di Lefapheng la Bophelo, ke lo e beha taba ena. Ebile ke tswele pele ke behe le ba dikoranteng hore le bona ba tsebe.

Bojwala bo kotsi ka hee bo etsa hore o seka nka qeto tse ntle. Bokae, o ka iphumana ebile o sa hlole o kgonne na le ho ya sekolong ka lebaka la bona. Nako e nngwe ebile o ka ifumana so o kene dinthong tsa bokebekwa ka lebaka la bojwala.

Maemo a matle a dipetlele tsa mmuso a theositse ke hore basebetsi ba teng ha ba sa na taba le setjhaba. Lerato la mosebetsi wa bona ha le sa leo, ha ba utlwisisi hore ho sebetsa sepetlele ke pitso.

Matshwao a nna ke a tsebang a bolwetsi ba lefu la kgatello e phahameng ya madi, ke hore o fufulelwa haholo bosiu ha o robetse. Le leng le ke le tsebang ke hore o na le bothata ba mahlo mo e leng hore ha o sa bona hantle.

Wa waka o tlamehile hore o sebedise kousu ya thobalano hore o se ke wa ifumana o emisitse ngwana wa batho kapa hore o kgone ho qoba ho qoba tshwaetso ya mafu a thobalano ka hobane mafu a mangata ka mo ntle ka mona.

Hangata batho bao ba kgutlelang mahae ke ba e le hore ba ile ba qala, ba holela mahae. Ba dula hona, ba tloswa ke mesebetsi. Le ha setse ba tlwaetse bophelo ba toropong ba sa ntsane ba bo tseba ebile ba tla kgutlela ba bo tlwaele bophelo bo mahae. Ka hee, lebaka la hore bongata ba bona ba kgutlelang mahae ke hore ba hloloa felletseng bophelo bo ne ba bophelo ba mahae, Ha ba rate bophelo ba toropo, hobane ba etswa fela ke mesebetsi.

Ho ya ka borasaense se se hlodileng bolwetsi ba Covid ha se tsebile empa se se entseng hore lefatshe lohle le tshwaetsehe ke batho ba ba tsamayang. O fumana hore motho o tloha mona Afrika Borwa o ya Engelane ka lebaka la kgwebo, mme ha fihla moo a bo fumane bolwetsi boo. E re ha le tseleng, a fete naheng ya Nigeria, a fihle a bo siye. A tshwaetse e mong, a fihle mono Afrika Borwa a tshwaetse ba bang ba e le hore le bona ba tloha ba ya ditoropong le dinaheng tse ding. Ba fihle ba tshwaetse batho. Le yane e ba mo tshwaeditseng Nigeria, o tswela pele a tshwaetse ba bang.